Njengomntu owaqala wasebenzisa i-smartphone ngexesha apho khona sasithenga ezivenkileni i-airtime, ndicinga uba uhlobo esesithenga ngalo ngoku selenza impilo ibe lula. Kuba ndiyakwazi ukuyithenga ndilapha endlini, asikho isidingo soba ndingade ndihambe ndiye evenkileni. Ndiyakwazi ube ndiqhubeka nemisebenzi yasendlini ndiphinde futhi.

Xa xa umntu ene-medical aid uyakwazi ukwenza izinto ezincinci, mhlawumbe eziye zivele nje noba kukanjani, noba kunini. Mhlawumbi ebezingadinga ibhajethi kodwa xa une-medical aid uyakwazi ukuzenza kalula. Ngoko ke nam ndingakhangela i-medical aid ezokwazi undenzela izinto ezifana mhlawumbi naxa ndenzakele okanye kwenzakele usapho lwam.

Ibuhlungu yona into yokungabi nayo imali yokufunda kwiyunivesithi ikakhulukazi karhulumente. Iphinde yandiphatha kakubi kakhulu eyokuba ndiye ndadinga imali yokugqibezela kwiyunivesithi ebendivele sendifunda kuyo. Ngoku andithi indiphatha kakubi kahle kahle, kakuhle kakuhle kodwa ndenze ndibe ndifunda enzele ndikwazi ukuthi ndithi ndigqiba ndibe sendikwazi ukubhatala le mali endiyibolekileyo.

Siyabulela uba uthathe inxaxheba yalo msebenzi apha apha kweli khaya lethu. Ndithembe uba uzophatheka kakuhle nomsebenzi uzowenza ngendlela owawuthembise ngayo ngemini ye-interview. Ngoko ke ndithanda ukukucacisela ngomvuzo ozobaligalelo la mhla uphelelwe ngumsebenzi, ukwazi ukuba nemali yokuziqhuba ngexa usakhangela omnye. Inkampani ke iye izithathele i-UIF iyidlulisele, kodwa mhla uyidingayo .

Ixesha elininzi izindlu zithatha ixesha elide ukuze umntu agqibe ukuzibhatala. Ngoku xa ungugqirha ukunyaka wakho wokuqala, amaxesha amaninzi isenokwenzeka uba uzokutshintsha indawo yokusebenza, usebenzele kwenye indawo ngoku ungabi sayidinga le ndlu le ubuyibhatalela. Ngoku ke singabikho ube nengxaki nokubhatalela into osoyiqalile.

Xa uzothenga ikhaya kudingeka uba ube nemali engu-four thousand five hundred engenayo inyanga nenyanga kwaye ube uyasebenza. Uphinde futhi ukwazi ukusinika i-payslip yakho yenyanga eziyi-six ebonisayo uba unalo urholo. Uphinde futhi usibonise ubungqina bokuthi uhlala phi, ubungqina bamanzi balapho ubowuhlala khona. Uphinde futhi usinike nomazisi wakho ukuze siqhubeke nale nkxasomali.

Ndicebisa kaloku uba ufumane umasingcwabisane kuba kaloku ngoku ngoba sowuyasebenza, izinto ezifana neengozi zingavela nokuba kunini na ngoba uhamba ngemoto qho, ntsuku iintsuku zonke. Ingenzeka loo nto leyo ngoku ingathi xa ivelile ndingabi nakwazi ukukunceda. Kungako ke ndithi ndicela ungenele umasingcwabe nokuthi ubone ingathi ndiya kulawula kuba nguwe ozobe uyifaka ebhenkini, awuzuyinika mna njengomzali.

Ukugcina imali ebhankini tatomkhulu unesiqinisekiso sokuba ayisoze yalahleka, ayizulahleka. Futhi uyakwazi ukugcina imali ebhenkini ngendlela yokuthi bakukhulisele yona eli xesha ungayidingiyo ngayo, ngoko ke ndicinga uba uyibeka ebhenki ngowona mbono olungileyo. Futhi ukuyibeka ebhenki awunako uba noloyiko loba xa ungavelelwa yingozi endlini, mhlawumbi itshe okanye kube khona izikhukhula imali yakho ingahamba naloo ngozi leyo. Ha-a, imali yakho izohleli imile nje futhi izokunceda. Futhi xa isebhenki uyakwazi ukwenza izinto .